Izinyathelo okufanele zithathwe umgqugquzeli womphakathi, social influencer ngesiLungu, ukuthi aqophe izinto ezakhayo nezizogqugquzela abantu abasha nabantu abadala, ukuthi baqhubeke baphile nokuthi aphoste nje izinto ehlezi zizinhle ezenzekayo emphakathini nokuthi aphoste izinto eziyiqiniso nezenzekayo ngempela emphakathini wangakubo.

Yebo kufanele, ngoba lokhu kusuke kumuchaza kabanzi ukuthi uwumuntu onjani. Lokho kumandisela namathuba okuthi athole imisebenzi uma engasebenzi nokuthi abe nabalandeli abaningi ezinkundleni zokuxhumana uma esenza okuhle. agqugquzele nabantu abasebasha ukuthi kumele baziphathe kanjani.

Ezemidlalo zinomuthelela omuhle ngoba ziyaye zivimbe abantwana noma abantu abasebasha ukuthi benze izinto ezingalungile empilweni, njengokuthi badle izidakamizwa noma baphuze utshwala. Lokho-ke kwezemidlalo kudala ukuthi bahlezi bebhizi bematasa belungiselele ezemidlalo and futhi iyawukhuthaza umqondo, kwenza ukuthi bahleli becabanga into ezinhle ngempilo isikhathi esiningi behleli besey'nkundleni zezemidlalo.

Likhulu inani elingatholakala emfundweni etholakala emidlalweni ye-inthanethi, ngoba lapha kunemidlalo exukuza imiqondo, nemidlalo futhi ekwaziyo ukuthi uxhumane nomunye umuntu okwelinye ilizwe, nixhumane nje ngokwemidlalo akwandisele ulwazi nawe umchazele kabanzi ngolwazi lakho osuke unalo mayelana nohlobo lomuntu owuyena nokuthi isizwe sakho siphila nhloboni. Kakhulu likhulu kakhulu nje iqhaza noma inani lemfundo elitholakala kwi-inthanethi esikhathini samanje ngoba vele izinto eziningi sezidinga i-inthanethi futhi sezenziwa ngendlela yesimanje ye-inthanethi.

Izifundo abangazibuyisela emiphakathini mayelana nobumbano nenhlonipho ukuthi babuye nolwazi bazochazela abanye abantu ade bengekho kulawo makhempi, ukuthi ingabe ezinye izizwe ziphila ziphila kanjani, zidla nhloboni yokudla, zenza muphi yimiphi imikhuba emayelana nosiko labo, nokuthi nje baphila kanjani nje abantu bamanye amazwe nokuthi singawamukela kanjani nathi uma befikile. Kuningi nje kakhulu, kodwa nje okubaluleke kakhulu ukuthi nje ukuhloniphana nokwamukela ukuthi omunye umuntu akafani nawe, uphila enye impilo. Yilokho nje abangabuya nakho .

Umbuzo engingamubuza wona ukuthi, ukuze afinyelelele esigabeni sokudlala ukudlala ezingeni lebhola eliphezulu ukuthi ufinyelele kanjani. Ngeziphi izingqinamba abhekane nazo ekukhuleni kwakhe, nokuthi ingaba yini eyamugqugquzela ukuthi aze afike kulo leli zinga lempilo akulo. Nokuthi njengoba bona bengabantu abavela kumabonakude esibonela kubona, laba ababizwa ngokuthi ama-role model, ingaba udlala liphi iqhaza emphakathini wangakubo ukukhombisa ukuthi noma ukubonga, kokumkhulisa nokumeseka ukuze afinyelele lapho ekhona njengamanje.

Izinyathelo ezingathathwa ukuqinisekisa ukuthi abafundi abavela kubo bonke ubulili, amakhono namasiko bazizwa bemelwe ngokulinganayo ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kunento noma kunomdlalo, uma nje kunento ehlanganisa abantu ukuthi bakwazi ukuthi bafake izinhlanga ezahlukene kungakhethwa ngokuthi uma esesizweni esithile kufuneka abantu baleso sizwe abakhuluma ulimi oluthile, noma abebala elithile. Lokho kuzokwenza ukuthi abantu bamukelane emhlabeni nasesizweni ukuthi singabantu asifani, siphila ngendlela ezingafani, namasiko wethu awafani, ubulili abufani nalokhu kuzokwenza sizibone silingana. Angekho ongaphezulu komunye.

Ukubambisana okungasungulwa phakathi kukahulumeni, izikole nezinhlangano ezemidlalo ukuze umcimbi ube nemiphumela emihle ukuthi kwakhiwe uhlelo lokufundisa noma lokuqwashisa mayelana nomdlalo nomcimbi ozobe usuke ukhona. Abantu bafundiseke kabanzi ukuthi kungaba kunjani, uhlobo luni, kudingeka abantu abanjani abakwazi ukwenzani, abanekhono elinjani, okuzokwenza umcimbi ube impumelelo. Nabantu abakwamanye amazwi babone ukuthi lento abazoyenza la bafinyelele ebantwini abanalo ulwazi lwayo.

Uhlobo lwezimidlalo elidlalwa esikoleni zasekhaya ibhola likanobhutshuzwayo nebhola elidlalwa ngezandla, i-netball, abantu abakholelwa kakhulu ukuthi elabantu besifazane. Uma kungase ushintshwe lapho ukhishwe loyo mqondo ebantwini ukuthi ibhola likanobhutshuzwayo akulona labantu besilisa, nokuthi ibhola le lezandla i-netball akulona labantu besifazane kukwazi ukuthi kufakwe nabantu besilisa ebholeni le-netball, kukwazi ukuthi kufakwe nabantu besifazane ebholeni likanobhutshuzwayo. Lokho kungadala-ke ubumbano nokubambisana ezikoleni.